Di-company tse ngata tsa insurance di sebedisa dinako tsa ho leta haholoholo bakeng sa maano a lepato, ho thibela batho ho ingodisa feela ha se ba tobane le kotsi e kgolo ya lefu. Sena se thusa ho boloka di-premium-o tse fumanehang bakeng sa motho e mong le e mong. Tshireletso ya hang hang e fumaneha ka dinako tse ding, empa ha ngata e bitsa tjhelete e ngata kapa e tla le maemo a itseng.

Ho bohlokwa haholo ho patala tjhelete ena ya insurance, hobane e kgona ho o thusa tshebeletsong ya ya lepato mme e kgona le hore e reke dintho tse hlokehang, ha o so o iketse hape le batho ba salang ba tlo kgona hore ba kgone ho reka dijo, ha o so o iketse.

Kgotso Mohlomphehi wa bankeng, ke letsa tjena ke le letswalla la mona Afrika Borwa, mme ke ne ke kopa ho botsa hore ha ke batla ho fetolela tjhelete ya mona Afrika Borwa ke isa tjheleteng ya Dubai. Ke dintlha difeng tse ke lokelang ho di latela ka botlalo?

Phapang bakeng sa fixed deposit le savings account ke hore savings account e fana ka phaello e nyane ya tjhelete e ka fetohang nako le nako, empa ha le fixed deposit e fana ka tswala e ngata ya tjhelete, empa e behetswe nako e kaba dikgwedi tse tharo ho isa ho tse tsheletseng.

Ena ke keketseho e sa lefising lekgetho, tswala efe kapa efe diabo kapa phaello ya tjhelete e fumanwang account-eng ha e lefiswe lekgetho, e leng se etsang hore e be kgetho e ntle ya ho boloka tjhelete nako e telele.

Moreki o ka se kgone ho fumana karete ya ho reka ka sekoloto ka mona ka bankeng. Hobane ha ntse re sheba dintlha tsa hao, re fumana hore lebitso la hao le se le silafetse ka lebaka la dikoloto tseo o ileng wa di etsa, mme o lokela hore o di hlakole pele o ka tla ka kwano hore re tlo o thusa. O lokela hore o lo di hlakola ha o qeta o tle re tla tla re o thusa ka karete eo ya sekoloto.

Ntlafatsa dintlha tsa hao tsa dikoloto lefa dikoloto tsa hao ka nako tsohle mme o fokotse tshebediso ya hao ya dikoloto. Boloka bakeng sa deposit e kgolwanyane, tefo e kgolwanyane e fokotsa kotsi ya motho a adimanang. Eketsa moputso wa hao o ka nahana ka mosebetsi wa bobedi.